Bothata bo bo ka rarabololwa fa ba di mmasepala tsa rona ba ka tsaya matshelo a baagi a bona tlhogong go leka gore ditsela fa e le gore ga di a siama puso e leke ka bo jotlhe gore di baakanngwe, gonne ditsela tse di tlhola dikgobalo mo badirising ba tsona, di senya dikoloi, di senyetsa batho ba dikoloi di koloi ka kgapetsa-kgapetsa. Mme ke nagana masepala wa rona ba ka dirang botoka mo goreng ba baakanya ditsela gore dikotsi di efosege le gore maphelo a rona jaaka badirisi ba ditsela tse a phepafale.

Ba ka leka go tsamaya go sa le lesedi, go sa le motshegare ba kgone go bona ditsela sentle, ba kgone go bona diphologolo tse e leng gore di teng mo mebileng gore ba kgone gore ba 'itlhe ko ba yang teng ba bolokesegile.

Bakgweetsi ba Uber ke bone bakgweetsi ba dipalangwa tse e leng gore di na le tirisano mmogo ka gonne dikoloi tse ba di dirisang ke tsa maemo a leng kwa godimo, mme bakgweetsi ba teng ba kgweetsa ka kelotlhoko. Mme Bolt ga ba na tirisanommogo ba kgweetsa fela, sa bone se ba se shebileng ke tšhelete e ba tlo go e dirang. Ba gakaletsa go 'itlha ko ba yang teng, ga ba na kelotlhoko le maphelo a batho.

Ee, ke dirisa bese go ya tirong, mme seo se ka utlwisa botlhoko fa dibese di ka emisiwa gonne dibese re di dipalangwa ka tlhwatlhwa e kwa tlase thata. Mme mebereko e re e berekang ga se ya madi a kwa godimo, ke ka moo dibese fa di tla emisiwa maikutlo a ka utlwa botlhoko thata ka gonne go raya gore madi a ke tla dirisang go ya tirong a tla oketsega fa dibese di sa tlhole di le teng.

E fokotsa thata tiriso e gonne batho ba setse ba dirisa dikepe gonne dituediso tsa dikepe di le tse di kwa tlase, mme ba sa duele madi a kwa godimo ke ba duela madi a ba a kgonang madi a e leng gore ke a kwa tlase. Ileketeroniki e fokoditse thata bo batho kampo mo go dirisiweng ga go tsamaisa dithoto gonne batho ba sheba kampo ba lebelela dithoto tsa bone le gore ke bokae go ka ditsamaisa, mme ba batla dituelo tse di kwa tlase ka nako tsotlhe.